Ga ise ke tsamaye ke palama sefofane, ga ke itse gore ba ikutlwa jang batho bao ba palamang difofane.

Ee, ke toro ya me go ka palama sefofane mme ke ka rata go palama sefofane se se tona go di feta tse tsotlhe.

O tshwanetse go baakanya dipampiri tsa gagwe a dire passport.

Ke akanya dibese di siame thata mo teropong ya rona ka ntlha ya fa le kgona go fetela kwa mabenkeleng a kwa mall-ong go na le dithekisi.

Ga ke batle go bua maaka, ga ke itse sepe ka dikarata tsa dibese mme mathata ao batho ba kopanang le one fa ba leka go dirisa dikarata nako nngwe di tlhagisa gore ga di a duelwa mme di duetswe go sa baakanyiwa mo system-ing gore batho ba patetse.

Se se dirang gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke license ya code fourteen mme se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke motho yo o ithutileng go driver sentle.

Dikotsi tseo di ka diregang fa go na le strike e ke tsa go tshwana le di-accident kampo go fisiwa ga dibese kapo dikoloi. Go ya ka nna batho ba ba yang kwa tirong ba amega thata ka fa ba sena madi ba patetse di-ticket-e tsa go palama bese.

Go ya ka nna, dibese gore di tsamaye ka nako e e rileng ke ka ntlha ya fa di tsaya batho ba mebereko ka nako ya bone mme gape ke ka ntlha ya fa bakgweetsi ba driver ka dinako tse di farologaneng. Fa bese e ka nkema ka dinao, nka ya go palama tekesi.

Nnyaa, ga ise ke siiwe ke bese ka ntlha ya gore ga ke rate bese, ke dirisa ditekesi bontsi jwa nako.

Ee, mo tikologong ya rona go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese ka ntlha ya fa babereki ba ne ba le strike-eng sa gore ga ba patelwe madi a bone ka nako mme seno se ne sa baka gore dibese di seke di a tlhola di tsamaya.

Dibese ga di tsamaye mo metseng kapa ditsela tse dingwe ka ntlha ya fa ditsela tsa teng di sa siamela gore dibese di tsamaye mo go tsone.

Koketso ya bone ya tlhatlhwa ya ngwaga le ngwaga ga e nkame thata ka fa ke sa di dirise ka nako ke tsotlhe, ke di dirisa ka nako e e rileng.

Ke ne ke ka lekanya tirelo e e dirwang ke dibese mo sekaleng sa bone ka ntlha ya fa bese e tsamaya e ema mo tseleng, e tsamaya ka bonya, e tsaya nako go fitlhelela kwa tshwan'tseng re ye teng.

kke ka itumela thata fa dibese di ka emisiwa ka ntlha ya fa ke bona di sa siamela go ka palamisa batho, batho bao ba kgweetsang dibese ga ba na kelotlhoko ka bontsi mme bese e tsenya motho thari kwa tirong.

Ee, ke tsela e e tlwaelegileng go tsamaya mo lefelong la ka ntlha ya gore fa o tsamaya ka tekesi kapo ka bese o kgona go kry-a accident.

Nnyaa, ga ke a itse matshwao a batsamaya ka dinako mo tseleng.